Tatomkhulu, ugqirha ubona iimpawu zomhlaza ochaphazela oku apha kuwe. Nto leyo ikhokelela ekubeni ugqirha enze iimvavanyo ezingakumbi ukuqinisekisa ukuba awunaso okanye unaso isifo somhlaza kwaye aqinisekise ukuba sifo sini somhlaza kwaye thuba lini unaso.

Uxinizelelo lwengqondo lunzulu kwaye luchaphazela impilo yengqondo. Ingachaphazela nabani ayinanto yakwenza nobungakanani, imvelaphi okanye ukubaluleka kwakho ekuhlaleni. Sineendidi ezininzi zoxinizelelo lwengqondo. Major depressive disorder, inobuzaza kwaye ingachaphazela ubomi bakho bemihla ngemihla. Assistant depressive disorder, umntu ingamchaphazela iminyaka. Post-partum depression ichaphazela oomama abasanda kubeleka abantwana. Seasonal affective disorder yehla ngexesha lasebusika ngenxa yokungabikho komtha welanga. Iimpawu zoxinizelelo lwengqondo, ukuba nomvandedwa, ukulahlekelwa ngumdla, ukondla or ukuncipha ngokomzimba, ukuphazamiseka kwamaxesha okulala ukudinwa komzimba. Unobangela woxinizelelo lwengqondo yimfuza, iziganeko ezishiya umoya ukhubazekile, uxhaphazo lotywala kunye neziyobisi.

Ngokoluvo lwam ndingenza umcimimlilo olungileyo kuba iimpawu ezidingekayo ukuze ubengumcimimlilo ndinazo ezinjengezi zilandelayo. Ndisempilweni kwaye ndidlamkile ukuze ndikwazi ukwenza imisebenzi edinga amandla nobuchule. Iindlebe kunye namehlo abukhali, ngexesha likaxakeka ndiyakwazi ukuphendula kwiimeko ezingxamisekileyo nokuthethana noogxa bam. Ndiyakwazi ukumelana naziphi na izimo zemozulu njengokubanda okanye ubushushu. Phantsi kweemeko ezixhomisa amehlo ndiyakwazi ukuhlala ndizinzile kwaye ndibe nengqondo ekhawulezayo yokuveza icebo.

Ukuze ndichithe kwaye ndihambise ixesha ndingazinika ulwazi ngeepowusta ezixhonyiweyo egumbini ekliniki ndifunde neencwadana ezincinci ezithetha ngempilo gabalala.

Uluntu lungayitshintsha indlela elibajonga ngayo abantu abaphila nentsholongwane kagawulayo ngokuthi babonelelwe ngeenkcukacha ezichanekileyo malunga nokosuleleka, amachiza kunye neendlela zokuzikhusela, sijongane ngqo nabathetha amampunge malunga nolosuleleko. Nokwabelana nabaphila nentsholongwane kagawulayo malunga nomgama abawuhambileyo. Iinkokheli sazekuhlaleni, ukuthetha ngogawulayo mayibe yinto yemihla ngemihla ukuvuselela ubuntu novelwano ebantwini.

Ukuphucula izinga lonikezelo lokutya ezikolweni ludinga indlela enobuchule ebandakanya abanikezeli nkonzo bakarhulumente, izikolo, abazali nakunye nabahlali. Makunyuswe imalisabelo sokutya sezikolo. Baququzelele intsebenziswano phakathi kwezikolo nakunye namafama asekuhlaleni ukuze bavelise imifuno neziqhamo ezisemgangathweni. Abapheki bafundiswe ngendlela yokupheka ukutya okusempilweni kwaye bafundiswe neendlela zokunqanda inkcitho.

Ndingaziva ndinomonde kuba izibhedlele ingakumbi ezikarhulumente zijongene nomthamo omkhulu wabantu ekufuneka benikwe uhoyo ngokwezempilo kwaye nabasebenzi bezempilo abafana noogqirha noonesi banqongophele nto leyo ikhokelela kwimigca emide.

Ukuthetha naye kudinga uvelwano imvisiswano nokungagxeki. Kufuneka wena mongikazi uzole umboleke indlebe azityande igila ngokumxhalabisayo kunye nendlela aziva ngayo ngaloo mzuzu ngaphandle kokumphazamisa. Mqinisekise ukuba eligunjana akulo likhuselekile kwaye konke akuthethayo kuphelela phakathi kwezi ndonga kuphela kwaye konke akwabela kona kuyakugcinwa njengemfihlo. Mchazele ngenkqubo yovavanyo lokhulelwa ubandakanya iindidi zovavanyo ezikhoyo nokulindelekileyo kuvavanyo. Yiba novelwano umazise ukuba uyabazi kwaye uyabuvisisa ubunzima ajongene nabo. Hlukana nokuba neentetha ezigxekayo nezanyelisa isimo okanye isigqibo asithathayo. Gxininisa ukubaluleka kwempilo nesimo sengqondo nokuba iziphumo zithini na.

Zininzi izizathu ezenza ukuba abantu bangafuni ukuthetha ngezi zigulo. Banoloyika lokugxekwa babuye babizwe ngamagama amabi, banoloyiko lokungabinabani nto leyo iphetha bebukulwa ngabahlali. Ulwazi oluncinci nokungafundiseki ngoxinizelelo lwengqondo ngomnye umngeni. Iindaba ezingamampunge ngoxinizelelo lwengqondo zinegalelo ekungahoyweni nokubukulana. Banenkxalabo yokuthetha izinto ezingezizo malunga noxinizelelo lwengqondo kwaye banexhala lokubonakala njengabantu abantengentenge ekuhlaleni.

Ewe, abasebenzi bezempilo besibhedlele sikarhulumente bafundile kwaye baqeqeshiwe njengabo bezibhledlele sabucala kuba uqeqesho lwabo lunye, banawo amakhono namava aphangaleleyo. Kwaye izibhedlele zikarhulumente zinazo iinkcubabuchopho zoogqirha ezichophela utyando lwengqondo nolwentliziy,o kwaye onke amacandelo aneengcungela eziphuphuma ulwazi kwaye ezihleli zinentshisakalo yokusindisa ubomi.

Kufuneka le meko uyiphathe ngenkathalo uchule ukunyathela. Kholelwa umamele iziganeko zolungu losapho ngaphandle kokugxeka. Zibonakalise ukuba uyakhathala kwaye uxhalabile ngokhuseleko lwakhe. Musa ukumbeka ityala ngokuxhatshazwa kwakhe. Hlola ubungozi ajongene nabo kwaye ujonge ithuba lokungenelela. Ziqhelanise neenombolo zikanomyayi zodushe lwasekhaya, amakhaya agcina izisulu zodushe lwasekhaya kwakunye neenkqubo zamahala zokolula ingqondo. Sihloniphe isigqibo asithathayo nokuba awuvumelani naso. Mduduze umnike inkxaso azi ukuba akayedwa.

Mhlobo wam, ndifunde lukhulu kwingxelo yophando malunga namayeza esintu. Ingxelo yophando lwakutshanje ibonisa ukuba amayeza esintu angaluncedo ekulweni nezifo ezinganyangekiyo ukuba angadityaniswa namayeza esayensi. Le ngxelo idandalazisa elubala ukuba iingcambu zesintu zinamandla kwaye zigila izimanga, kwaye amayeza esintu abetha zonke izifo.

Ungqale kum ngqo nalo mba kuba ndingoyena mzali ochitha naye ixesha lakhe elininzi kwaye uyazi ukuba titshalakazi ndimele ukuthembeka kwaye ndibe nguye nomkhuseli wabo. Ndingutitshalakazi ozolileyo ongamgxekiyo umntu ngezigqibo azithathayo kwaye ndiqinisekisa ukuba ndiyafikeleleka nakowuphi umfundi odinga ungenelelo noncedo lwam.